Into yokutshintsha indlela kwebhasi endihamba ngayo andizoziva kamnandi. Kuba kaloku xa ebetshilo umqhubi into okokubana ayizuhamba ngale ndlela ebendidla ngokuhamba ngayo, ibizawundenza ndikwazi ubana ndikhwele esinye isithuthi kunokuba ndithi sendiphakathi ndiyive loo nto. Nto leyo engandenza ndibe sengxakini emsebenzini njengoko ndizofika emva kwexesha.

Ukukhwela inqwelomoya yeyona ndlela ilula kuba xa ukhwela inqwelomoya uyakhawuleza ukufika kule ndawo oya kuyo. Yaye indlela yohlala uyakwazi ukuhlala kakuhle ungenamntu ukuxinileyo. Okwesithathu kuvakala kamnandi ukuhamba phezulu emafini ube uyijongele phantsi imizi.

Ukuhamba kwabantu abadala baye eziklinikhi okanye ezivenkileni ezikude nendawo abahlala kuzo, ndingatsho ndithi ezethu izithuthi zikulungele oko kuba abaqhubi abakhoyo ngoku bafundisekile ngokuphatha abantu abasele bekhulile kwizithuthi. Bayakwazi ukuba babaphathe kakuhle bakatatamise babe nesineke ngakubo.

Iyacapukisa yona lena into abayenzileyo kodwa xa ndinothetha nabo ndingathi, bethuna nenze impazamo nandifaka njengomntu oya eThekwini ndibe mna ndisiya eRhawutini. Ndiyacela uba ikhona indlela eninokwenza ngayo kuba ixesha lam lam sele lisondele elokuba kufike le ndihamba ngayo inqwelomoya, nilungise le mpazamo okanye nindinike elinye itikiti.

Ndingamxelela umntu obe ndibhatalisa into okokubana itshintshi andinike yona ingaphezulu kuba kaloku into yokuba nomrhobhulo okanye ukuba nentliziyo embi ayilunganga. Ngokokuthatha le mali endiyaziyo into yobana ayindifanelanga izomenza yena ashote kwimali ebifanele uba uyayenza yeteksi yosuku, nto leyo engafaka umsebenzi wakhe engcupheni. Ukwenza okuhle kubalulekile kakhulu.

Ndingamcela kakuhle into yokokubana avule iifestire kungene umoya.

Mawethu nenze impazamo nandifaka kwinqwelomoya eya eThekwini ndibe mna ndisiya eLondon. Ndiyacela uba aninokwazi ukunditshintshela itikiti nindibuyisele imali yam ndize ndithenge elinye itikiti.

Ukuqhuba uloliwe ngumsebenzi okwenza ube kude kakhulu nekhaya, nto leyo ezokwenza uphoswe zizinto ezibalulekileyo ezenzeka ekhayeni.